Ugogo wami uMaMdleko uke wazama ukuthi mayecenta imigqa yakhe ayisondanalise ukuze akwazi ukutshala iy'tshalo ey'ningi endaweni eyodwa. Kodwa lokho akusisizanga ngoba izitshalo zakhe azikwazanga ukukhula kahle. Yingani? Yingoba aziwatholanga amanzi anele ngenxa yokuthi zisondelane. So, wazama ukuthi ay'qhelelanise ila ekwakwaze khona ukuthi zikhule futhi nesihlabathi sikwazi ukuthi siphinde sitshale kusona ngesizini elandelayo.

Ezinye izinselela ezihlobene nomsebenzi kanye nokuvuna ngesandla ukuthi ukuvuna ngesandla kuwumsebenzi onzima ngoba uyasebenzisa, kumele ugobe ube sensimini ibe ilanga lishisa. Ngakho-ke kumele ukwazi ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi baphephile futhi basebenza kahle.

Ngingaqale ngibheke ukuthi izinto abazisebenzisayo ekupakisheni ukudla kwinkampani ziyakwazi yini ukugcina ukudla kungonakali isikhathi eside. Futhi ngiphinde ngibheke ukuthi izinto abazisebenzisayo ziyakwazi yini ukuthi ziphinde zisebenze ukuze kungandi ukungcola kwemvelo.

Ezinye izilawuli eziphumelelayo ze-biology, iminyovu ye-tutogramer, ekwazi ukudla amaqanda ezinambuzane uma hlampe utshale umbila noma ezinye izitshalo. Kanti futhi nezicabucabu ziyasiza ekudleni izibungu.

Izinkukhu zifaka umquba ocebile nezakhi ezibalulekile emhlabathini. Zidla izibungu, izinambuzane nembewu yokhula, futhi zihlukanisa izidindi zezitshalo nemfucuza esuke isele. Yena izinyathelo akumele azithathe ukuthi izinkukhu azihlali kakhulu esihlabathini.

Yebo, abalimi kufanele basebenzisane ukuze bazobeka inani elifanelekile lokho kuzokwakha imakethe yendawo ezinzile, nabalimi bakwazi ukukhokha izindleko zabo zokutshala futhi bakwazi nokuphila, kungabi khona ozowelwa ibhizinisi.

Ukuvuna ngezandla kuyasiza ezithelweni ezithambile. Amathuba okuthi zilimale mancane futhi ukuvuna ngezandla uyakwazi ukubona izithelo esezivuthiwe nezingavuthiwe. Izinkinga ezingaba khona, ukuqasha kwabantu okumele ubaholele, nanokuthi ukuvuna ngezandla kuhamba kancane kunokusebenzisa imishini.

Umphakathi ungakweseka abalimi ngokuthi bathenge izitshalo zabo ukuze abalimi babe nemali eyanele yokuthenga imbewu nomanyolo. Futhi, uma kunesomiso, umphakathi ungasiza hlampe uyolanda amanzi makukhona umfula noma amathangi la abazowayisa khona ensimini yomlimi izitshalo zikwazi ukukhula.

Ngifike ensimini yami ngaphatheka kabi, ngifica izinambuzane zisho ukuwuqeda umbila wami. Ngase ngicabanga ukuthi angisebenzise amakhemikhali lawa owokulwisana nazo izinambuzane. Ngase sengifaka wona-ke kwathi emva kwesikhathi izinambuzane zaphela, insimi yami yakwazi ukuthi iphinde ikhule.

Kudingeka asebenzise izindlela zokulondoloza inhlabathi ezilawula ukugeleza kwamanzi. Avale inhlabathi engenalutho ngezinto eziphilayo ezifana notshani, amaqabunga noma izinsalelo zezitshalo. Akhe ama-platform-u ayisicaba afana nesinyathelo emthambekeni ukuze kunciphiseke ukukhuphuka.

Amanye amasu ukunikeza abasebenzi i-PPE elingana kahle elungele isimo sezulu futhi eyenziwa ngezinto ezibanga ukuthi baphefumule kahle. Okunye futhi ukubabonisa abasebenzi njalo indlela yokuwagqoka ukuwasusa nokuwahlanza.

Ngingazizwa ngiphatheke kabi ngoba into mayidalelwe ukuthi ihlanganise abantu, abantu kusuke kumele basebenzisane babonisane bakwazi ukuthi ubani owenza ukuthi ngesikhathi esiwukuthi futhi kwaziwe ukuthi umuntu nomuntu unengxenye engakanani. Lokho-ke kuzodala ukuthula nento ebahlanganisile ikwazi ukuqhubeka.

Imboni yezolimo abasebenzi basebenzisa amakhemikhali kakhulu, futhi isikhathi abasichitha bewasebenzisa side befutha ezitshalo emasimini. Ngakho-ke badinga amasudi omzimba ogcwele, izifonyo, amaglavu ezandla kanye namabhuzi. Kanti okwehlela kwezindawo akusebenzisi amakhemikhali kakhulu.

Angatsala ingxube yezitshalo esikhundleni sokuthembela ohlotsheni olulodwa. Ahlanganise izitshalo zesizini emfishane. Isibonelo, ubhontshisi amabele ngezinhlobonhlobo ezikwazi ukumelana nesomiso, nezikwazi ukumelana nezikhukhula. Bese akhe ama-system ukukhipha amanzi emuva, asebenzise amathange, izigubhu, noma imigodi ukuze abambe amanzi phakathi uma kunethe izimvula ezinkulu.

Yebo, kuwubulungiswa ukuthatha umhlaba kwelinye iqembu unike elinye iqembu, ngoba uma wukuthi awukwenzi lokho kusuke kuzoba nengxabano ekhona phakathi kwalamaqembu engeke iphele. Mawukuthi iqembu elithize kwakuwumhlaba walo kwasekuqaleni. Kodwa-ke futhi leli qembu elizobonikwa umhlaba alibe nohlelo elizokwazi ukuthi lizokwenza into ethize ngalowo mhlaba elizowuthola.

Ngingaba nezinkathazo zokuthi i-PPE engisinikwa yona izokwazi yini ukuvikela mina uma ngisebenza. Ngingahlola ukuthi ayikho ndala noma ayikaze isebenze. Emva kwalokho ngihlole ukuthi mangiphefumula ingiphefumulisa kahle. Ngiphinde ngihlole ukuthi umzimba wami wonke uvalelekile. Akukho la engingaba sengcupheni wokuthi ngilinyazwe amakhemikhali.